Ditaba tsa batjha ke intjhafatsa ka tsona ka marangrang a Tiktok, moo teng o bona ditaba hora le hora, metsotso le metsotso. Ha ho na seo ka o fosang ha o le mono, tjhe.

Ha ho ka hwa ba na le motho a nthusang. Ke ile ka iketsetsa ka bo nna, hobane ho bonolo ho etsa jwalo.

Ke tshikinywa ke dipapadi tse buang ka dijo. Ke rata dijo haholo, ha ke utlwa papatso e buang ka dijo le dipesheale tsa dijo, ke hle ke mamele ka lethwethwe.

Bona mo na moahisani, nka fono ya hao o kene mona internet-eng, o kgone ho sheba seo o ntso se shebile television-eng ya hao ntle le tshitiso ya ho sheba. Hobane mo no, di hlaha hantle ho feta moo television-eng ya hao.

Data bundle eo ke e rekang, ke reka ya kgwedi, e ka qba boleng ba thirty gig. Ke e sebedisetsa ho shebella di-movie, ho kena marangrang, ho mamela ditaba le ho di sheba, ho kena di-youtube jwalo jwalo, le ho check-a di-email.

Ba tla, ba ka, ba ka, ba ka qala ka ho, ho bontsha bo, bobedi ba ditaba. Ho e leng botle le bobe ba ditaba. Hape ba ka buisana le batho ba tummeng, empa ba bue le bona ka boikokobetso le hlompho. Re sa lebale le hore re ka etsa hore batho ba amohele taba tse ntle.

Nka jwetsa moreki hore ha a tlohele kontraka eno, hobane ha a sa kgona ho e patala. A ka fumane e tla mo lekana, kapa a tlohele hohang ho kena dikontraka tsena tsa di-data tse tla mo batla ditjhelete. Hoseng jwalo, ha a tsamaye a lo batla mosebetsi, hore a kgone ho patala kontraka ena ya hae a hlolehang ho e patala.

Dikarolwana tse nthabisang founung ya ka, ke mmino le ho kgona ho kena di-Whatsapp-ong le Tiktok. Ke tsona tse etsang bophelo ba ka bo ba ne le ho sa borehe, bodutu bo sa be teng, di nthusa haholo ka bodutu.

Seyalemoya se ntsebisitse dipina tse ngata, hobane dipina tse ntjha di qala hona moo ho lla. Batho ba etsang dipina ba isa pina tsa bona seyalemoyeng di bapalwe. E be rona re ya di mamela re ya di tseba. Seyalemoya se thusa dibini tse ngata ho tsebahala le hore mmino ya bona re e rate, ska re le bamamedi.

Hela monna, papadi ya rugby ke papadi e monate haholo, hobane ke papadi ya banna ba tiileng. O wa utlwisisa hore mona re lwantshana ka matla, ba nang le matla a maholo kapa ba nang le matla, ba kgona ho fenya. Le ba na leng, lebelo ke bona ba kgonang ho fenya. Hoo etsang hore papadi ena, e be monate ka ho fetisisa.

Bohlokwa ba marangrang bo thusa haholo ka ho o tsebisa ka se se etsahalang lefatsheng ka bophara. Marangrang ana a re thusa ho utlwisisa ho etsahalang maphelong a batho, le mo re dulang teng. Re utlwisisa tse ngata, re fumana le tse ngata mona marangrang.